Susumetse hore e ikamahanye le mananeho a road accident fund, hore a tla kgona ho fumana tjhelete tsa kotsi eo e mo hlahetseng.

Herbex e hlasela mafutha for everyone.

Hobane ha e le wena itheketse dijo tseo tsa sekolo, o tlo ba le bo nnete ba hore di na le phepo e ntle. Mme o tla be o tsebe, di market tseo o di rekileng ho tsona, hore o ka di kgutlise haebenyaneng di se di senyehile.

E, hobane makgotlwane a ka nka bophelo ba motho.

Ke ka eletsa mora wa ka ho ya clinic-ing, a sekebe a ya lebollong hobane clinic-ing ho Safe ho feta lebollong.

Ke ile ka ya clinic-ing mo honeng ho tletse teng, hone hole bosula haholo hobane ke ne ke kula, mme ke sa kgone ho fumana thuso, ka nako eo ke batlang. Ke eme nako e ka bang di hora tse nne, ke emetse ho thuswa, bothata bo entseng hore , ke eme nako e telele jwalo, ke hobane dinese di ne di short-a.

Ee, batsofe ba hloka dingaka tsa poraefeteng e seng tsa mmuso, hobane tsa poraefete e tlo kgona ho ba check-a nthwe ngwe le e ngwe e mmeleng ya bona.

Thabiswa ke hore ha ba sa attend-a bakudi ba bona, ka mokgwa wa pele.

Tshohanyetso moo ke dulang teng, e nka nako e telele haholo, mme ntho e etsa ke ikutlwa ke se hantle moyeng, hobane motho aka tlo re siya, di ambulance dintse di so fihle e le kgale re di letseditse.

Malome o phela o khwehlela, mme wa fufulelwa kgafetsa le kgafetsa. Seo se bolela hore o na le lefu la lefuba, o tshwanetse ho ya clinic-ing ho ya hlahloba.

Ke tseba ho lokisa ntho metjhini ya di x-ray, mme nna le wena re ka buisana ka tsa ditjhelete, pele nka o thusa ho lokisetsa wa hao wa di x-ray.

Tjhe, ke behile moriana ya ka ya setso, ho feta moriana ya di clinic, hobane moriana setso e thusa ka pele pele fela.

O tshwariwa ke hloha, o ba le motsekelo, o tswa madi ka nkong, o ba le kgatello ka sefubeng, o ba le bothata ba pono.

Ho ka ba le dinomoro moo o ka letsetsang batho ba di clinic-i ho rera lelapa, mme ba o thusa ba ntse ba le dikantorong tsa bona.

Ke ikutlwa ke sa tshwareha hantle ho hang, ke tlameha hore ke letsetse ma social worker, hore a tla ba etelle batho bana, mme ba fe nkgono thuso eo a e hlokang. Maybe ba tla mo isa ho Old Aged Home.

Ee, ke na le tseba ka taba ena, ke eletsa batho hore ba hlokomele merianeng ya bona hore ho e na le barcode na mme ba tla ba le nnete ya hao hore meriana eo e dumeletsehile.

Mmuso o lokela ho etsa papatso ka ona o seng molaong, hore batho ba tla be mahlo tjhatsi.

Ba lokela ho sebedisa kgohlopo, mme ba nwe dipidisi tsa bona, letsatsi le leng le leng, ka nako eo ba tshwanelang hore ba di nwe ka yona.

E, hobane ho na le manese oa a hlokomelang batsofe, ba fumana nthwe e ngwe le e ngwe, e ba ka e hlokang ka nako.

Ha batsofe ba sala ba hlokahala, ha hona moo o tlo thola tjhelete teng motjha, mme ema ka maoto o ile ho ipatlela mosebetsi, hore le wena o tlo thole bonyenyane di phokothong tsa hao.

Mohaisane wa ka o lokela hona moriyana wa hao, letsatsi le letsatsi eo o e filweng sepetleleng, hobane ha o se jwalo, o ke kebe wa fola, mme o tlo qetelletse o hlokahetse ka mokgwa oo o tsamayang ka ona.

E, ke e lekaneng, mme ba kgona ho patala tsohle tseo ba di hlokang, hoba ha ba sa na ditlhoko tse ngata.

Ke hore baoki ba etse kopano dikolong kapa hona hara motse, ho tla tsebisa batho ka tsa ho thibela pelehi.

Ditokelo tsa bona ke hore, ho se ka hauwa ka hore o monyane, ba tshwaruwe jwalo ka motho e mong le e mong, mme ba fuwe seo ba se hlokang ka nako.

Ke ne ke nahana ke fodile, ha ne ke sa nwe meriana e le mphileng yona. Athe tjhe, ke ha e tla kgutla ka sekgahla seo, se kgutleleng ka sona, le ha ke tla ba boemong bona boo ke leng ho bona.

Ke rekisetsa batho patsi, hore tle ke thole bonyenyane ba tjheletenyana, hore ke lwantshane le tlala. Mme le lona le ka iqalla di business-nyana, hore tle le fumanwe ho hong nyana le lona.

Ke ho tswellisa moetlo le setso pele, le hore bana ba tsebe moo batswang teng, le moo ba yang.

Ke ka hobane baoki ba dipetleleng kapa hona di clinic-ing, ba nka meriana eo, mme ba lo ithekisetsa yona.

Mmuso wa rona o so tshwara setjhaba hantle, mme ke thabela haholo ha tshebeletso ya tshwanetse e fihla ka pele moo hlahileng kotsi ka teng, hobane e kgona ho pholosa maphelo a mangata, a ileng a kena kotsing.

Ba lokela ka dipidisi tse ngata, hore ha ba fumana motho a kula, ba mo fe dipidisi tse itseng, ba mo ngole dipampitshaneng tsa bona, mme ba mo fe letsatsi le latelang la hore a ye clinic-ing neng.

E sele e le hore ke ithute, ka tsa matshwao a motho asa tsebeng ho bua.

Nka hira motho, eo a tla wa bulela lemati, mme a ba thuse ho palama moo.

Ba etse hore batho ba fumane, meriana ya bona ka nako, mme ba seke ba feta letsatsi leo, ba tlameha hore ba fumane meriana ka .

Ha ba lokela ho ja, dijo tse nang le tswekere e ngata, ha ba lokela le ho nwa, dino tse nang le tswekere e ngata.

Ke ha baoki ba di petlele, kapa hona clinic-ing ba sa lekana, jwalo ka tlwaelo.

Ho ba ba ka fumana hore motho o ikwalletse ka mokhukhung wa hae, a ntse a se na bophelo bo botle.

Hobane letlalo le la bonna, ke lona le tshwarang dikokwanyana.

E ntshwara ha bohloko, hobane mmuso moo ha o sa re tshwara ka ho lekana.

Ke hore metse le metse, ho be le dipaterolara. Batho ba tsamayang bosiu bo ho kata.

Ke hanana le taba enana, hobane coffee e na le khafeine e ngata, e ne khafeine e ngata ha e hantle mmeleng.

Ke hobane batho ba yang lebollong, ha ba e clinic-ing pele, ho ya ho itika tika, ho etsa diteko, hore ba fumane hore ba ya kula kapa jwang.

tjhe hee, e ne re tshwere ha bohloko haholo, hobane re ne re sa kgone ho etsa dintho tseo re di ratang.

Haeba ke le motho a dulang a sebetsa, e le hore hoseng ke ya tsoha, ke ya mosebetsing, ke tla lokela hore ke hore ke hire nese, e tla tlang e mo kata, e mo etsetse ntho engwe le e ngwe, a e hlokang ha ntse ke le siyo hae. Mme nna ha ke kgutla mosebetsing, ke tla tla ke tswela pele, ka tseo nese e se ntse e di qadile.

E, ke bona ba tlisa meriana e seng molaong, mona Afrika Borwa, hobane mmuso wa rona ke ona o ba dumelang.